Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhokatiro ka tsela e e sa siamang ka fa re sa kgone go reka data gore re kgone go sheba di-email-e tsa rona kampo go apply-ela mebereko e mentšha e e tlhagang ka ntlha ya fa re sa bereke mme re sa kry-e le di-three seventy tsa ga Ramaphosa.

Nna ke dirisa data ya MTN Pulse, ke reka ka masome a le mane le bo bongwe mme ga e tseye matsatsi a le mantsi e be e fela.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitlhileng ke ya masome a le mangwe le borobongwe mme ke e dirisitse matsatsi a le mane fela.

Data e e ka itumedisang ke ya makgolo a le tlhano, nka e dirisa kgwedi yotlhe. Ke ka rata e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi ka gonne ke batla go bona e ka dula go fitlhelela nako e kae.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang data ka yone ka fa e tlabe e bereka ka bonako e sa dirise data e ntsi mme o kgona go dira seo se dirang ka bonako ka data eo go fitlhelela o fetsa. Madirelo a a tla tsweletsa mosola thata ke kgatelopele eno mme ke ditšhono tse dišwa tse di ka nnang tsa tlhago ka ntlha ya go dirisa didiriswa tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako.

O tobetsa star, o be o tsenya one two three, o be o tsenya star, o be o tsenya zero, o be o tsenya three, o be o tsenya star mme morago o tsenye dinomoro tsa voucher ya airtime eo di kwadilweng mo pampiring morago o tobetsa hash.

Ke ka dira eng fa data ya ka e ka fela ka bonako? Ke a go amogela ka gobane data ya malatsi a jaanong ga e dule sebaka, ga e dule sebaka, e fela ka letsatsi la bone.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka airtime mme morago ke e fetole e nne data mme mokgwa o ke o ratang ke go reka voucher mme ke e tsenye, ke gogele mo karateng yaka ya banka morago ke e tsenye ka MTN Pulse be ke reka data mo App-eng ya MTN ka fa ditlhwatlhwa tsa teng di le kwa tlase go na le fa ke reka mo App-eng ya MTN.

Ee, ke a kgona go arologanya data e ke nang le yone le ene mme fela ga e le gore re dirisa network-e e le nngwe mme data ya ka ke e kgonang go romelesega, ga go se jalo ga ke kake ka kgona go mo romelela yona.

Ke akanya fa dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng di le botoka go na le tse di sa lekanyediwang ka ntlha ya fa madi a tse di sa lekanyetswang a le kwa godimo thata go feta a tseo di lekanyeditsweng mme ke akanya diphetogo mo ditlhwatlheng tsa data ya mogala di tla ama badirisi ka mokgwa o utlwisang botlhoko thata ka fa re tlhoka data matsatsi a otlhe go sheba di-email tsa rona le go apply-a for mebereko e mentsi.